Nka bua le yena hore haeba sekoloto se a mohlola, ha kgone ho patala sekoloto, a patale hanyane hanyane ho fihlela a be a qeta. Ha ho hlokahale hore a ka mfa yona tjhelete eo ka nako e le nngwe e felletse, empa a ka mpatalla hanyane hanyane ho ya ka bokgoni ba hae. Ho fihlela tjhelete eo a nkolotang yona, e be e fella.

E, ile ya nhlakisetsa di sa tloha, dintho tseo leano la bona le di qhellang ka thoko mme ke ile ka utlwisisa le nna, ke ka hoo ke ileng ka nka insurance hobane ke ne ke na le tsebo e felletseng ho tswa ho bona. Ba se ba nhlaloseditse hore ke tse feng tse ba tlo di qhalella ka thoko, le hore ke tse feng tse le horeng ba kgona ho thusa ka tsona. Jwale ke utlwisisitse, mme ke kene ke tseba.

Ho bile le bothata batswadi lehlakoreng lena la ka tsela eo e leng hore lona le thola tjhelete ya lona ya SASSA ka teng. Re bile ra ba na le mathatanyana empa ntho eo ke ntho e leng hore e sentse e lokisitswe, ne ntse ba lokisana le yona mme ke tshepa hore e sentse e lokisitswe. Kopa hore le se kwate kopa le theolle matshwafo batswadi ditjhelete tsa lona di tlo kena. Ditjhelete tsa lona le tlo di thola, re bile le bothata fela re bile le bothata bo e le horeng buile ba ba bonyanenyana fela, empa re se re bo lokisitswe. Tjhelete tsa lona di ne di sa kena tsela eo re sebedisang ho lefa tjhelete tsa lona, ene e sa sebetse ka nako ya teng jwale re kopa tshwarelo.

Ahe ntate le kae? Ee, re teng o bua le Ntswaki Thipe monana, ke ne ke founile mabapi le ho boloka tjhelete, ke na le tjhelete eo ke batlang ho e boloka. Ke na le tjhelete e ngatanyana eo ke batlang ho boloka, mme ke ne ke kopa tlhahiso leseding mabapi le dikgetho tseo nka di fumanang bankeng ya hao. Tjhelete ena na ke tjhelete e leng hore ke batla ho tlo e sebedisa kamora dilemo tse mashome, ho na le nthonyana e ke batlang ho etsa ke batla ho lokisa ntlo. Jwale tjhelete ena, ke batla ho e beha for dilemo tse mashome.

Ke ne ke kopa thuso ya hao haholo hle ausi, ke ya e kopa tjhelete ena ke ya e hloka, mme ke e hloka teng kajeno lena. Re na le mosebetsi kwana hae, mme re na le tjhelete eo re shotang ka yona. Ke ka hoo ke tlileng ke re ke kopa o nkwalle account ena, haeba ho na le ditefo tseo ke tla tlamehang hore ke di patale mabapi le ho kwala account-o ena kajeno, ho tla mpe ho be jwalo. Ke tla mpe ke lefe, ke kopa fela hore o nkwalelle yona account ena na ke kgone ho thola le tjhelete ya ka. Hoba ke ya e hloka ke hlokela mabaka a nnete. Ke a kopa ke kopa thuso ya hao haholo ngwaneso.

Mona mme jwale ka ha o batla ho patala tjhelete ya sekolo, o berekisa mohala wa hao, o tlo tlameha ke hore o etse nthwenana, e leng hore ba re ke app. App-o ya rona ya bankeng. Tlamehile o kene mane internet mane neng o etse hore o be le yona mohaleng wa hao app eo, ho tloha moo o tlo kena, ke tla o thusa, o tla kenya ntho tsa hao e tlo o hloka le senepe, e o hloke le dinomoro tsa hao tsa karete o tla di kenya moo. Mme he ka app eo, o tla kgona ho patala, o tlo kenya nomoro tsa banka tsa sekolo. O kenye le mabitso a hao kapa ntho tse hlokahalang hore o kgone ho patala ka app ena ya rona ena.

Maikutlo a ka, ka bo rakgwebo ba tjena kae kae, ke tla re a hantle kae kae, ke tla re ha hantle. Ke tla re a hantle ka hore ba kgona ho thusa batho ba kgona ho thusa setjhaba. Ha ele hore o na le mathata a ditjhelete, o kgona ho ya ho bona, mme ba o kadime wena o tla lefa ka tsatsi leo o lefang ka lona la ho lefa, e tla be se e le ngata ho feta eo o neng o e adimile. Ntho e etsang hore ke sebe hantle ka bo rakgwebo ba tjena, hape ke hore ba nka dikarate tsa batho le dipasa tsa batho. Ha ba kadima batho tjhelete, ba batla di karete tsa bona, ba nke le di pasa tsa bona, ba di tshware ba fe batho bao tjhelete hore batho bao ha ba tlo patala be ba khona ba ba fang ntho tsa bona. Ke yona ntho e ke sa e ratesiseng.